Ga go maleba go kgetholola baithuti ka batsadi ba bona ka gonne malapa ga a lekane. Motsadi mongwe le mongwe kgotsa lone lelapa lengwe le lengwe le a farologana. batsadi ga ba bone madi ka go tshwana mme ebile madi ao ga a dirisiwe ka go tshwana.

Batho ba kopana le dikgwetlho tse di farologaneng kgwedi le kgwedi. Kgwedi nngwe le nngwe ga e tshwane le e nngwe. Re na le maikarabelo a le mantsi kgwedi e go feta kgwedi e e fetileng. ke sone se se dirang gore batho ba palelwe ke go patela ga ba adimile madi ko bankeng.

Bathapi ba ka tsena mo inthaneteng mo webosaeteng ya lefapha la tiraganyo le tiraganyo go ikwadisa jaaka e le bathapi ba hirile badiri mme ba ka dira kopo ya go kwadisetsa ditshiamelo tsa go tswa mo letloleng la inšorense la botlhokatiro e leng UIF.

Kgwebo ya bo matšhonisa e siame fela fa e sa duedise batho madi a a kwa godimo. Mmuso one o ka ruta batho le go ba tsibosa gore ke madi a le kanangkang a ba ka a duelang fa ba adimile madi a a rileng.

Go aga dikago tse o tla bo o di hirisa, o di hirisetsa batho kgotsa dikgwebo ke tsela e nngwe e e leng gore e e na le madi a mantsi mme ebile madi a gona e le letseno le le tlhamaletseng. O ka kgona go bona madi kgwedi le kgwedi. Fa o na le dikago tse o di hirisetsang batho, ba nna mo go tsona, ke tsela e nngwe e e leng gore o ka netefatsa gore o bona letseno kgwedi le kgwedi.

Go botlhokwa go beeletsa madi ka bonako jo bo kgonagalang. Bonnyane bongwe le bongwe bo na le boleng mo go beeletsang madi a gago go netefatsa gore dipoelo tsa gago di nne kwa godimo.

O tshwanetse go a akanyetsa tsamaiso ya ditlhwatlhwa le mesola e o kgonang go e bona ka akhaonto . Netefatsa gore o tlhopha akhaonto e e jang tlhwatlhwa e e kwa tlase mo tsamaisong ya yona mme e kgona go busetsa mesola e e ntsi go feta ya dibanka tse dingwe.

Thekenoloji e dirile dilo bonolo thata mo nakong ya . O ka tsenya kopo ya kadimo mo di-App-eng tsa mogala wa letheka kgotsa gone mo inthaneteng. Go duela dikoloto tsa diakhaonto tsa diaparo, di-furniture-a le megala wa letheka ka nako le ka tlhamalalo, di rotloetsa dibanka le dikgwebo tsa go adima ka madi go go adima madi. Hisitori ya go duela ka nako le ka tlhamalalo e botlhokwa thata.

O tshwanetse go netefatsa gore kgwedi le kgwedi o na le madi a bonnye jo bo tlhokegang mo tsamaisong ya akhaonto .

Motsadi kgotsa batsadi ba tshwanetse go nna le letseno le le tlhamaletseng la kgwedi le kgwedi go bona kadimo ya madi a moithuti. baithuti ba le bantsi ba tshaba go adima madi kwa dibankeng ka gonne ga ba na history ya dikadimo tsa madi mme go le boima go netefatsa gore ba tla kgona go a duela.